Dikgwetlho tse di yang go nnang teng ya go nna gore, gwa go itsewe jang gore a melemo ya setso e sireletsegile kwa ntleng ga bopaki jo bo kaiwang. Ebile gape, gwa go tlhokega gore go fiwe le dingaka tsa setso tiro, go bona gore a melemo ya setso e dirisiwa ka tsela e e siameng mo ditleliniking.

Banna, ba ka ikatisa ka metlha, go itlhola kgapetsa-kgapetsa kwa Lefapheng la Pholo, go itsaya diteko ka dinako tsotlhe, go itlhaba vaccine-e, le go itshireletsa ka kgotlhopho, le go sa nagane thata ka pelo. Ke tsone tshireletso e o ka dirang gore, boitekanelo jwa bone bo tle pele.

Ke akanya gore phenšene e ya botsofe e ya thusa fale le fale, ka go reka diaparo, dijo le tse di nwang. Le fa e sa thuse ka tse tsotlhe tse dingwe, mme bonyenyane, bagodi ba kgona go itlhokomela ka yone.

Dikgwetlho ke, botlhokatiro le tshotlhego gonne maemo a bona, bangwe ba dula ba itswaletse gonne ba tshaba go kgethololwa go ya ka bogole jwa bona, ebile bontsi ba sotlakakiwa segolo thata bomme le bana. Bangwe ga ba rutega ka go sa kgone go tsena sekolo, bakeng sa bogole.

Ke go fitlha ka bonako, fa o leletswa fa go te go na le motho ya a lwalang. Sone seo, ke sone gantsi se se tlhaelang jaana, fa o bereka mo go tsa tshoganyetso. Gonne nako e nngwe, fa o leletsa ba tshoganyetso gate di-ambulance-e ga diyo, ka jalo le tsone di a tlhokega.

Botlhokwa jwa gore di fitlhele kwa mokhukhung, ke go dira bo nnete gore batho ba sireletsegile, ebile ke go thusa le go tokafatsa maemo a boitekanelo, le go aga tshepo le setšhaba se se sireletsegileng.

Dikgwetlho tse ba lebaneng le tsone, ke go dira ka didiriswa tse di lekanyeditsweng. Ebile gape, ke go dira tlase ga kgatelelo go go ka dirang modiri a nne mo kotsing, a le mo tirong.

Mokgwa wa go katisa le go thapisa bana gore ba dule ba le phepa, ebile ba dule ba tlhapa diatla. Le go tlhama lenaane la go tlhaba bana lemao, vaccine, go thibela bolwetsi ba mmokwana le letshoroma, go ka thusa thata mo dinageng tse di tlhabologang.

Ke ka re se tshege yo o weleng, mareledi a sa le pele, kamoso e ka nna nna kamoso e ka nna wena. Ka jalo, o ithute go tshedisana le batho, o se tshege yo mongwe, gonne ga o itse gore bokamoso bo go tshwaretse eng, ebile o hlomphe le go thusa batho ba ba mogare wa HIV.

Dingwe tsa dikotla ke protein-e, di-vitamin-e le starch-e, gonne di fa ngwana maatla ebile di mo dira matlhagatlhaga gore a kgone go ithuta sentle.

Ditlamelwana tse di tlamelwang bagodi mo tikologong ya me, ke tleliniki e e tsamayang, go tla go lebelela gore a bagodi ba itekanetse. Le lenaneo le le tsamayang mo motseng, go tlisetsa bagodi melemo le go lebelela gore a ba e nwa sentle ka nako.

Go tloga kgale, melemo ya ditlhare e thusa malwetse jaaka di-pain-e, mala, go sedila le go tokafatsa di-muscle-e. Mme seabe ke gore, mo ditšhabeng tse dingwe, ga e tshepiwe gonne ga ya pakiwa ke borra science-e.

Seabe ka go tlhama lenaneo thuto la go ruta batho ka mefuta e e farologaneng ya thibelapelegi le gore e dirisiwa jang, leng. Ebile le go phasalatsa mo mafaratlhatlheng a inthanete le mo dikolong tse di golwane, gore bašwa ba ka thibela jang pelegi e seng ka maikaelelo.

Ga ke ye go dira sepe. Dikgato tse ke ya go di tsayang, ke go ya go batlisisa ko go manager-a wa tleliniki eo gore, amme ditlhare tsa setso di letleletswe mo ditleniking ebile a di a ntshiwa. Go nna le bo nnete gore a ke neilwe ditlhare tse di siameng.

Ke go lebelela gore a kalafi e o e neilweng e mo molaong, a ebile letlha la teng ga la tlola, le gore a ke kalafi e o tlwaetseng go e nwa ka tlwaelo.

Ditlamorago tse di tla nnang teng ke go anama ga megare, jaaka bo leroborobo la COVID-19, TB le bolwetse jwa sehuba. Mme go thibela seo, ke gore puso e batle badiri ba le bantsi ba ba ka kgonang go thusa ka bonako ko bookelong, gore mela ya bookelo e seka nna telele le bookelo bo seke ba tlala thata.

Go fepa bana kwa sekolong go nthutile gore bana ga ba tshwane ebile ga ba tswe malapeng a a lekanang, ka jalo ke tshwanetse go berekisana le bone jang. Ebile gape go nthutile go apaya, le go kgetha dijo tse di nang le dikotla, le tse di siametseng mmele. Ebile gape, le tsela e siameng ya go baakanya kgotsa go apaya dijo tse di phepa, le gore tikologo e o apeelang mo go yone tlamehile e dule e le phepa ka dinako tsotlhe.

Go nna le batho ba ba ntsi mo bookelong, go tsenya badiri go dira ka fa tlase ga kgatelelo le go baya boitekanelo jwa badiri mo kotsing. Ka jalo, go efoga selo seo, puso e tshwanetse go fa badiri nako ya go ikhutsa, le go naya badiri lenaneo la go ikatisa go fokotsa kgatelelo ya maikutlo le go ba isa ko baitsanapeng ba tsa menagano le kgatelelo ya tlhaloganyo.

E ka thusa banna go lemoga bolwetse ka bonako, e se go nne thari, le gore ditshobotsi tsa malwetsi ba ka di bona jang. Mme, go ka diriwa lenaneo thuto le go isa tleliniki ya tsela kwa metseng, go fa borre tšhono ya go dira diteko, segolojang ba metse e kgakala le ditirelo tsa pholo.

Nka atisa go tsamaya tleliniki ya mahala ya puso, go na le bookelo ba poraefete. Mme, go nna le madi a melemo le mo letlhakoreng ke gore fa e le gore tliliniki eo yang ko go yone, ga e na melemo e e lekaneng, o kgone go ithekela.

Gore ditleliniki kwa magaeng di nne kgakala le motse, ke ka ntlha ya gore ditirelo jaaka, ditsela le metsi di a sokodisa. Mme, le letlole la go atolosa kgotsa go tlhabolola tleliniki le le nnye, ka jalo go nna kgakala ga tleliniking go dira baagi ba feleletse ba patela dipalangwa go ya tleniking, ebile le fa motho a lwala, ga a bone thuso ka bonako. Le melemo gantsi e lekanyeditswe, balwetse ga ba kgone go lekanwa ke melemo.